Va nga tirhisana hi ku ve ni va pfunana hi miehleketo loko swi fika eka tlhelo ro tshungula vanhu hikuva, a hi hinkwaswo leswi va swi tivaka swin'wanyana swi fanekele va pfunana.

I lamula hikuva lamula ri pfa ri va na ku dzungelanyana kantsongo leri ri kotaka ku ve ni ri nga pfuna munhu loyi a nga na chukele.

Ndzi fanekele ndzi vona leswaku munhu loyi a hlanganeke na mhangu ya movha, u va a ri eka xiyimo xa njhani leswaku ndzi ta pfa ndzi kota ku ve ni hi pfunana loko ya ha rindze e xilamulelamhangu.

Hikuva mavabyi a hi mavabyi hinkwawo ma faneleke ma tshunguriwa hi tlhelo ra ndhavuko. Naswona na a hi mavabyi hinkwawo ya faneleke ku ya tshunguriwa hi tlhelo ra xibedhlele.

Xiphiqo xo tirhisa mimirhi ya vuxisi hi lexo ti kuma u ri karhi se u tikiseleka emavabyini ya wena laha u hetelelaka, u hundza emisaveni hikokwalaho ka mimirhi ya vuxisi.

Nkarhi wun'wanyana ku nga va mintlhontlho leyo a va koti ku ti endlela swilo swa vona hi ndlela ya kahle hikokwalaho ka vutsoniwa bya vona, minkarhi yin'wanyani hikokwalaho ko tshama va ri karhi va hlekiwa hikokwalaho ka vutsoniwa bya vona.

Ndzi na rona ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko hikuva a hi mavabyi hinkwawo ma faneleke ya tshunguriwa hi tlhelo ra xibedhlele, yan'wana ya lava ku tshunguriwa hi tlhelo ra ndhavuko.

Lava va nga na vuvabyi bya xitsongwatsongwana xa HIV va ta va ri karhi va nga kumi thiritimente hi ndlela ya kahle.

Hi ku ve ni hi tshama eka ndhawu leyi baseke, na ku ve ni hi tshama hi karhi hi ti pfarile tinhompfu minkarhi hinkwayo.

Hikokwalaho ko jahelela ku endla swilo swa masangu va ri karhi va nga ri na vutivi bya leswaku loko u endla swa masangu u faneleke ku endla njhani ku ve ni u ti sivela, ku u nga bihi emirini.

Hikuva loko a nga nwi hi ndlela leyi a byeriweke ha yona, u ta hetelela a ti kuma a hundze emisaveni hikokwalaho ko ka a nga n'wi ma-ARV ya yena.

Ndzi vona swi ri kahle swinene hikuva ni nkunguhato wa ndyangu wu endliwa ntsena loko se u ri vukatini kumbe se u velekile n'wana un'we. Loko se u ti vona swa ku a wu nkarhi wa ku u kuma un'wanyana a wu se va kona.

Ndzi nga va byela leswaku munhu un'wana na un'wana i wa nkoka laha misaveni, hi fanekele ku khomana kahle hi ndlela leyi faneleke leswaku un'wana na un'wana a ti kuma a hanya vutomi a tsakile.

A swi bohi hikuva mali leyi va yi kumaka yi fanekele ku yi hlayisa vona. Kasi vana va vona va va se va ri va kulu leswaku va nga swi kota ku ve ni va ti hanyisa.

Ti ta va ti ri karhi ti nga ha ri ku fambafambeni ti pfuna vanhu hikokwalaho ko yimisiwa ka US AID.

Ndzi nga vula leswaku hinkwayo yi kahle. Ko va na ku ve ni munhu a ri na ripfumelo ro karhi leswaku yena u pfumela leswaku murhi wa ndhavuko wu nga n'wi hanyisa. Kasi van'wanyana va na ripfumelo lero va pfumela ku murhi wa ximanguva lawa wu nga va hanyisa.

Hi ku ve ni ku laviwa movha leyi nga ta rhwala muvabyi yi n'wi heleketa exibedhlele.

A yi va ringaneli hinkwavo hikuva eka nkarhi wa sweswi, nhlayo ya vanhu lava va nga na vuvabyi bya xitsongwatsongwana yi tele ngopfu.

Hikokwalaho ka timbilu to biha leti vavanuna va nga na tona loko swi fika eka vavasati, xikan'we na vana.

Mina ndzi vona onge ku ngo huma vanhu kumbe ku va na vanhu vo karhi lava va fambaka va nyiketela vanhu maphilisi ya vona, ngopfungopfu vadyuhari.

A ndzi ta katsa leswaku loko u wu nwa ku hola hi kan'we.

Swi yi khumbe hikuva vanhu a va nga ri ku tirheni a va lo tshama laha a swi boheka ku ri swilo swo tala swi ehlisiwa .

Makhombo ya kona ku nga va lama yo vanhu va ti kuma va ri karhi va nga holi eka mavabyi lawa va nga le ka wona kumbe maya ma nyanya hikokwalaho ko tirhisa murhi wa vuxisi.

I ku ve ni va tiyisisa leswaku vatirhi hinkwavo va hlayiseka loko va va va ri karhi va ri ndzeni ka migodi, hikuva migodi i ndhawu leyi a yi hlayisekanga.

Leswaku maphorisa ya ta kota ku vona leswaku mhangu yi humelele kwihi, i mani loyi a ri karhi a chayela a chayela hi ndlela leyi nga ri ki kahle, ku vaviseke vanhu vangani.

Hi n'wi vona hi ku khohlola, na ku hisa emirini, na ku hela matimba, na ku vava ka nkolo.

Ndzi nga n'wi ndhlurisela exibedhlele leswaku a ya kuma ku pfuniwa hikuva hi tona tindhawu leti vanhu vo tala va pfunekaka eka tona.

Wu fanekele ku kurisa muako wa swibedhlele na ku aka swibedhlele tindhawu hinkwato kumbe matiko hinkwawo, leswaku swibedhlele swi nga tali.

Ndzi nga va byela leswaku ku ve ni u va u pfinyiwile, a swi vuli leswaku i ku hela ka misava kumbe u ta hundzuka xihlekiso emugangeni.

Hi ku ve ni ku chayeriwa hi ndlela leyi faneleke emagondzweni, ku papalata mhangu ya le magondzweni.

Va khale a va tshemba leswaku loko u nga basisiwanga endzhaku ko lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena, swilo swa wena swi nge ku fambeli kahle hikokwalaho ka xinyama.

Muxaka wa one wa vuvabyi bya chukele hi laha ka ku, vuvabyi lebyi byi va bya ha ri eka xiyimo xo kota ku ve ni xi lawuleka. Kasi muxaka wa two wa vuvabyi bya chukele i xiyimo lexi xo, a swa ha koteki no lawula vuvabyi lebyi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanekele ku teka maphilisi ya yena hi ndlela ya kahle leswaku a ta kota ku hanya a ya mahlweni.

I ku ve ni va thola vanhu lava va tivaka tinxaka to hambanahambana ta ririmi, leswaku un'wana na un'wana a ta kota ku pfuneka hi ndlela ya kahle.

Leswaku va fanekele ku pfuniwa hi ndlela ya kahle leswaku va kambisisiwa loko miehleketo ya vona se yi ri eka xiyimo xa kahle kumbe njhani.

Hikuva va va va byeriwile leswaku yi kota ku horisa mavabyi hi vusiku byin'we.

Ndzi kombela ku pfuniwa hikokwalaho ka mhangu leyi ndzi nga hlangana na yona. Ndzi kombela vukorhokeri bya xihatla.

A yi enelangi hikokwalaho ka ku durha ka swilo eswitolo masiku lawa.

I swakudya leswi swi nga endliwa hi xikongomelo xo kota ku pfuna vadyondzi.

Xiphephana lexi a nga hlangana na xona lexi nga na vuxokoxoko bya munhu loyi a vulaka leswaku, u na vuswikoti byo horisa mavabyi ya minxaka hinkwayo.

Wu nghenelela hikuveni wu tisa mimirhi leyi yi nga ta kota ku ve ni yi ringanela eka vanhu hinkwavo, lava va yaka eswibedhlele valava mimirhi.

Ina va na mfanelo yo endla leswaku vana va vona va xinuna va yimbisiwa va ha ri vantsongo swinene.

Ndzi nga ka ndzi nga dlayi vunghana hikokwalaho ka ku ve ni a hlangane na mhangu ya movha. Ndzi nga tshama ndzi ri karhi ndzi n'wi seketela minkarhi hinkwayo.

Hi nga n'wi komba hi ku ve ni hi tshama na yena, hi bula na yena, hi hlekelela na yena, leswaku na yena a ta kota ku ve ni a va na matimba yo lwa na vuvabyi lebyi a ze a byi hlula loko swi koteka.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku wa kota ku ve ni u tshama u ri karhi u tiehleketelela hi swa vutomi bya wena.

Nghozi yo chayisana ka mimovha leyi ndzi nga ve khanga ndzi yi vona yi endleka a ku ri timovha leti a ti famba hinkwato ti ri eka rivilo lerikulu swinene laha ti nga hetelela ti fika ti chayisana.

Vanhu lava twaka ku vaviseka loku humaka eka ku lahlekeriwa va pfuniwa hi ku nyikiwa mimirhi ya xintu.

Nseketelo wa timali lowu kumekaka eka vutsoniwa eAfrika-Dzonga hi lowo kuma mali ya peceni.

Mali yo engeteriwa yi nga va na xiave eka ku antswisa vutomi bya vatsoniwa hikuva mali leyi va yi kumaka mikarhi yin'wani a yi eneli ku endla kumbe ku hetisisa swilo leswi va va kha va lava ku endla swona.

Vana lava va nga na vutsoniwa va tikeriwa swinene loko swi fika eka xihlawuhlawu lexi xi nga kona lomu swikolweni.

Leswi swi endlaka ku vatsoniwa lava va nga etindhawini ta le makaya va langutana na swiphiqo swo tala ku tlula lava nga le emadorobeni hikuva ematikoxikaya swilo swo tala swa swa pfumaleka leswi a swi ta endla leswaku kumbe a swi ta antswisa vutomi bya vona vanhu lava vo hanya na vutsoniwa.

Ndzi nga tiyisekisa hi ku ve ni ndzi tshama kumbe ndzi va na xo ndzi tsundzuxa hi xona leswaku na mina ndzi kota ku ve ni ndzi va tsundzuxa leswaku va teka mirhi ya vona hi nkarhi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va lava ku endla masangu va nga kambelangi HIV a va tirhisi condom.

Mpfhuka lowu a wu fanekele wu siyiwa exikarhi ka vanhu loko va yimile etilayenini ta mphakelo wa vukorhokeri a ku ri two metre. Ndzi vona wu pfunile swinene hikuva loko vanhu va ri karhi va yime kule na kule a va nga koti ku ve ni va tluletana xitsongwatsongwana lexi.

I swa nkoka hikuva u tshama u ri karhi u titiva leswaku wena u yime njhani loko swi fika eka xitsongwatsongwana lexi xa HIV.

Maphilisi lama ma ha ku tumbuluxiwaka ku sivela HIV ma pfuna vanhu hi ku ve ni ma va sivela eka ku ve ni va kuma xitsongwatsongwana lexi naswona switandzhaku swo tirhisa maphilisi lama i ku a wu fanelanga u tlula siku u nga ri tekangi.

Ina a ku ri khombo ro lahlekeriwa hi murhandziwa wa yena.

Ndzi swi vona swi ri kahle swinene ku va vana va xikolo va dyondzisiwa ku tirhisa bokisi ra mpfuneto wo sungula.

Ku hambana exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo i ku nhlayiso wa le kaya mudyuhari va ta n'wi tekela enhlokweni kasi nhlayiso wa vu wa vadyuhari wa vutshamo nkarhi wo landzelelana na mudyuhari va nge vi na wona hikuva va ta va va tele vadyuhari lava va faneleke ku ve ni va va pfuna kumbe va va hlayisi.

Ndzi swi vona swi ri kahle ku ve ni munhu a tirhisa mirhi ya xibedhlele na ya ndhavuko hi nkarhi wun'we.

Ina swi nga hunguta swinene loko va khomi va tifeme va endla ti-program to dyondzisa hi vuvabyi byo karhi lebyi khumbaka ngopfu va xinuna.

Ndlela leyi ndzi nga yi tirhisaka ku hlohlotelo vanhu va rimbewu ra xinuna ku tikuma va ri karhi va tlhogomela kumbe ku ya eswibedhlele na titliliniki ku ya kambela rihanyo ra vona.

Munhu loyi a nga tikuma a ri ka nghozi ya movha laha yi nga hetelela yi teke milenge ya yena hi nga n'wi tshega hi ku ve ni hi hamba hi n'wi byela leswaku a amukeli xiyimo lexi a nga eka xona tanihi va ndyangu.

Byi vuvabyi bya gome byi nga vangiwa hikokwalaho ko tshama wu ri karhi u ri na switirese kumbe swilo swo karhi leswi swi ku karhataka emiehleketweni.

Ina ku yirisiwa ka migingiriko etikweni hi nkarhi wa COVID-19 swi hungutile ku hangalasiwa ka xitsongwatsongwana.

Ku ve ni u tihlanganisa na vanhu u pfuneta hi ku tirhisa bokisi ra mpfuneto wo sungula u nga hakeriwi nchumu swi kombisa vumunhu bya kahle swinene.

Endzhaku ko va ku munhu a kuma n'wana a khomiwa hi vuvabyi bya gome swi vangiwa hi ku ve ni a tikuma a nga amukeli xiyimo lexi a nga eka xona kumbe a tikuma a ri na xitirese xo karhi.

Swikombiso swa leswaku munhu u na vuvabyi bya Dementia, hi laha ko tshama a ri karhi a rivalarivala swilo kwala na kwala.

Ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri a swi lulamanga hikuva vanhu a va kumi vukorhokeri bya kahle loko swi fika eka swa vuhanyo kumbe rihanyo ra vona.

Mirhi yin'wana leyi ponisaka vutomi yi durha hikokwalaho ka ku va swi tiva leswaku hambi yi durha munhu loko a lava ku hanya i ta boheka ku xava.

Swa tika ku veni u nga hlamusela n'wana wa wena hi mayelana na ta rihanyo ra yena ra miehleketo.

Ku durha ka mirhi loku tlakukeke ku nga ri khumba rihanyo ra nkarhi wo leha hikokwalaho ko munhu a nge tshami a ri na mali yo xava murhi wu ri karhi wu durha.

Mirhi ya ku hunguta ku vilela yi nga endla ku hambana eka mitirho ya munhu ya siku na siku hikokwalaho ka ku veni a va a teke murhi wolowo.

Ndza kaneta hikuva vu-weak-i lebyi bya hambana, swi nga endleka u ri weak mara u nga vileli hi nchumu.

Yi nga pfuna hi ku veni yi tisa mimirhi yo hambanahambana ya vuvabyi bya Dementia.

Vaphakeri va nhlayiso wa rihanyo va nga va seketela ku antswisa vanhu lava lavaka mimirhi yo hunguta ku karhateka.

Ntsengo wa mirhi wu khumba hikuva vanhu va nge koti ku tshama va ri karhi va teka mimirhi hikokwalaho ka mintsengo leyo durha.

Maendlelo ya nseketelo lama nga pfunaka munhu loyi a sungulaka mirhi yo tshungula ntshikelelo wa mianakanyo, i ku veni wu karhi wu n'wi pfuna loko swi fika eka tlhelo ra mianakanyo ya yena.

Ku na ku yelana exikarhi ka vuvabyi bya rihanyo ra miehleketo, na ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

Titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko mali yi ri kona a xavi murhi a ta phuza a hanya ku tlula ku veni a lwisana na nxavo wa murhi hikuva swi nge n'wi pfuni nchumu.

Vutomi bya munhu a byi ta cinca endzhaku ko sungula mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa miehleketo hi ku veni se a ya a cinca maendlelo ya yena ku ya hi leswi se a endlisa swona nkarhi luwa a nga se sungula ku teka maphilisi kumbe murhi.

Switandzhaku swa mirhi swi nga tlakusa swiphiqo swin'wana swa rihanyo hi ku veni swi ya swi tikisela munhu a ya a twa ku vava kumbe a nga holi.

Ina ndzi vona swi fanerile hikuva a va koti ku ti fambela handle ko tirhisa wheelchair, naswona wheelchair yi nge swi koti ku veni yi famba eka tindhawu to fana na le switepisini ku fanekele ku va na ndhawu leyi ku fambaka ti-wheelchair.

Swilo leswi endlaka leswaku mimirhi yi durha i ku ya kala a yi kumeki kwihi na kwihi hi yo mhaka yi durha.

Swintshuxo swa matiko ya misava leswi nga kona eka ku durha ka mimirhi loku tlakukeke, hileswaku va ringeta ku veni va ehlisa nxavo wa mimirhi leswaku un'wana na un'wana a ta kota ku veni a xava.

Khombo ro tirhisa mirhi yo tlula mpimo eka vavabyi va vuvabyi bya Dementia hileswaku swi ta endla munhu kumbe muvabyi yaloye a ya a tikiseleka.

U hambana hi ku veni e phurayivhete hi laha u faneleke u hakela ene ka durha kasi eka tlhelo ra mfumo i swilo swa mahala u pfuneka mahala.

Xiave lexi vuhangalasi bya mahungu byi xi tlangaka eku vumbekeni ka ku lemukisa hi rihanyo ra miehleketo.

Hikuva va suka va ri karhi va tibyela leswaku vona a va vabyi hi miehleketo.

Mbuyelo lowu nga ta va kona loko tin'anga ti tirhisana na titliliniki hileswaku va ta kota ku pfunana hikuva mavabyi man'wanyana ma ta hi tlhelo ro lava ku pfuniwa hi tin'anga kasi man'wanyani ma lava tliliniki.

Dyondzo ya mayelana ni rihanyo ra mianakanyo i ya nkoka swinene hikuva munhu u ta tshama a ri karhi a swi tiva leswaku u fanekele ku endlisa ku yini loko a ri na munhu loyi a nga na vuvabyi bya mianakanyo na ku yi siveriwa ku yini.

Ndlela leyi va swa rihanyo va nga yi tirhisaka ku lemukisa kumbe ku tsundzuxa tiko hi swimakiwa swo ka swi nga ri kahle swo fana na murhi, tiphilisi na swin'wana na swin'wana.

Vavabyi lava pfumaleke mintirho va khumbeka ngopfu hi ntsengo ya mimirhi ya le henhla hikuva a va koti ku veni va nga fikelela ku va xava.

Ina ndzi vona yi ri mhaka ya kahle swinene, hikuva va ta kota ku veni va pfuna vanhu hikuva mavabyi yan'wana ya suka ya lava ku pfuniwa hi tlhelo ra vun'anga kasi yan'wanyana ya lava hi tlhelo ra tliliniki.